Ukuba ndingangumfama oqashwa ngamaxesha athile onyaka, ndingazizamela isitiya sam eyadini yam. Ndizityalele ispinatshi, ndizityalele izifuno ezikhawulezayo nam ndikwazi ukuthengisa ekuhlaleni, ndikwazi ukwenza imali engenayo ekhawulezileyo, ndingaxhomekeki kakhulu ekubizweni ngemijikelo yokuvuna.

Ewe, basekhona abantu abanomdla ukuququzela ekwenzeni igadi zixhase abo bangathathi ntweni. Nangona ulutsha lusafuna uququzelwa, lisafuna ukhuthazwa lingene kwezolimo, kodwa bakhona abo baliqaqobana abakwenzayo oko. Umzekelo ziyenziwa iigadi nasesikolweni kuphekelwe abantwana besikolo. Ewe, basekhona abantu abasenomdla wokuququzela ekwenzeni iigadi, ngoba ke kweli xesha siphila kulo kunzima kwezemali. Ngoku ke, kuyanyanzeleka ukuba abantu basebenzise iigadi for ukuziphuhlisa.

Ndicinga ukuba ingayichaphazela ngendlela embi, ingakumbi kubantu abantsundu, kubantu abamnyama ukuba ke banothathelwa umhlaba wabo ngaphandle kwembuyekezo. Ithi loo nto akukho nkxaso, akukho mali akukho phuhliso banolenza ngobutyebi babo ngoba ke umhlaba bubutyebi. Ngoku ukuba banothengisa ngomhlaba bangafumani mbuyekezo iza kuba lilize elo, kwaye abo bazawuphuhla okanye abo bazawufumana imbuyekezo iyawuba ngabamhlophe okanye abebala okanye abo bathe bathenga umhlaba lowo, bathatha umhlaba lowo.

Ewe, zikhona izixhobo zokuthi zithintele nokuba zinyange imfuyo. Ziyafumaneka noko, zikhona iivenkile ezithengisayo. Zikhona namacandelo, akhona namacandelo apho umfama okanye umfuyi angathi aye khona afumane uncedo, ziyafumaneka. Noko yinto luluvo olufumanekea lula emphakathini, ayonto iyimfihlo. Nabani na angakwazi ukuya kwezi venkile afumana uncedo, akwazi ukuthenga.

Ndicinga ukuba ubungakanani besivuno buba nefuthe elikhulu kwezolimo ngoba kaloku ukuba utyale kancinci, ithi loo nto uzowuvuna kancinci. Kwaye ukuba uyathengisa ke loo mveliso yakho ithetha ukuba uyawufumana imbuyekezo encinci. Ndinayo ke into ethi utyalo malube lukhulu kwenzele isivuno sibe khulu nembuyekezo ibe nkulu.

Ndingajonga utshintsho ekutyeni kwayo ukuba itya kakuhle na okanye mhlawumbi wehlile umdla ekutyeni, ndijonge indlela edlala ngayo apha ebaleni. Ndijonge indlela yodlamko ukuba iyajakadula, iyabaleka okanye iyacotha, nenkangeleko yayo uba amehlo athe woxo okanye ityhafile. Ukuhambisa ukubonakala uba kukho utshintsho kwituwa yayo, ukugabha, ukuchama, yonke nje into edibene njalo.

Ndicinga ukuba ingaba nomphumela omhle kakhulu ngoba kaloku ukunyuka kokubhatalwa kwabo, komvuzo wabo ithetha loo nto ukuba bayoneliseka kwaye bavuka ngomdla bayowuphangela bonwabile. Kanti ke, ukwehla kwayo ithetha ukuba bayawuphelelwa ngumdla, kwaye iphelisa amazinga entlupheko.

Ndicinga uba ayilunganga into yokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Abantu ukuze babe kanti bayoneliseka okanye baphilisana kakuhle noko mabathi xa bethathelwa indyebo yabo, okanye into eligugu kubo babe nako ukubuyekezwa, babe nako ukuba nento bazawuziphilisa ngayo, babe nayo into abazawuziphuhlisa ngayo. Ndicinga ayonto ilungileyo into yokuthathelwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo.

Ewe, abantu abafuyileyo bayalufumana bayayifumana inkxaso eyaneleyo kwabo basemagunyeni. Ngoba ukuba bafuna imfuyo iphawulwe bayakwazi ukuya bayifumane uncedo olunjalo. Bayakwazi ukufumana izitofu, ukufumana amayeza. Bayakwazi ukufumana izithole kwabo balimayo kwa-Agriculture. Iinzame ezinokujongwa ukunceda abo bafuyileyo ukuba baphuhle, zezokuba kumane kusiyiwa ezilalini kuyokwenziwa uphando lokuba badinga ncedo luni.

Into enondihlupha njengomlimi xa imvula inetha kancinci kukuba izityalo zam zingakhuli ngokwaneleyo, zingahlumi ngokwaneleyo, kwaye ifune ngoku into yokuba ndiyincedise ngohlobo lokuba funeke ndibe nekiriva, funeke ndibe namabhakethi, funeka ndibe neento zokukha amanzi. Kwaye ukuba amanzi awekho, awaphumi ezitepini iyawuba, iyawundenzela nzima loo nto leyo ngoba ke izityalo zifuna imvula, zifuna ilanga zifuna kumhlaba ochumileyo.